Ndingayisebenzisa ngononophelo okokuthi ingakhawulezi indishiye kude kuphele inyanga.

Bendiza kuqesha abantu. Ndizame iindlela zokwenyusa izinga labo nemali abayipeyayo khona ukuze abantu bazawukwazi ukufaka ii-CV zabo, babe nomdla wokuba ngabasebenzi bamaphephandaba.

Ndingenza sure okokuthi yonke into yam isemfihlelweni. Ndifakwe iiphasiwedi zeekhompyutha, angakwazi ukujonga omnye umntu iimfihlelo zam ezikwi-laptop.

Ewe, bakhona abantu ekungafanelekanga bafikelele kwiWi-Fi yasimahla eMzantsi Afrika. Ngoba abanye abafundi, babukela nje izinto ezingenamsebenzi. Yiloo nto izinto, iiWi-Fi zifakwa iphasiwedi, kunqandwa izinto ezinjalo.

Abantu into ebangela okokuba bazithande iiNetflix neeShowmax yile nto okokuba kwenzeka izinto eziqhubekayo elizweni lethu. Ziyasifundisa okokuthi ungayilindela nantoni na into enjeya engenzeka apha ebomini bakho.

Ndicinga okokuba ingayinto engekho ntle leyo, ngoba kuzawuse kusuke kuhambe into ebekungafanelanga ihambe iyofikelela kulaa mntu. Hayi, ayonto intle leyo ngokokubona kwam. Zingavelelwa zizixhobo nemicelimngeni emikhulu.

Ndicinga okokuba ingangumbono omhle lowo wokufikelela kweWi-Fi yasimahla kwiibhasi nakwiiteksi. Benzele umntu okhweleyo akwazi ukukonektha abone loo nto afuna uyibona, afunde loo nto afuna uyifunda.

Ndingacela omnye umntu okwaziyo ukukonektha ndikonekthe mna efowunini yakhe. Nditsho ndikwazi ukwenza le nto ndifuna ukuyenza.

Kumnandi kakhulu ukuba nerutha ngoba noba umbani sowucikile iyakwazi ukukonektha inethiwekhi, ayihluphi. Ingxaki ke iba yi-battery uba icike irutha, kodwa iyahlala nalapho.

Elayibrari akungxolwa, akufuneki mntu ungxolayo apha. Kufuneka kuthuleke umntu afunde incwadi le azoyifunda lapha elayibrari. Ingxolo ayenziwa.

Idatha endizisebenzisayo iba yi-one sixty ngenyanga, u-forty gig. Ndiyisebenzisa ekuklokheni for iinto zemisebenzi.

Ndiva kabuhlungu kakhulu ngoba abazukwazi ukuba nemali, abazukwazi ukuzityisa, bengazukwazi nokufumana iimpahla. Ngoba ngalaa mali bebesenza lukhulu kakhulu ngayo.

Hayi ayilunganga, ayilunganga kakhulu. Ngoba akazukwazi ukufunda, akazukwazi, uzawufeyila.

Ndicinga ukuba eyona nto inexabiso eliphantsi elinokufikeleleka zii-cell phones for ukubukela uNetflix noShowmax. Ngoba ikhompyutha iyabiza yona.

Ewe, ukulungele ngoba naku eyekisa abantu abasebenza ngenxa uba kukho lobu bubhaxabhaxa bale mihla.

Ndingathi iWi-Fi yabo mabahlale beyitshajisile. Babe nayo noTelkom, ibe yeyakwaTelkom iWi-Fi yabo ngoba yeyona ingasokolisiyo.

Ewe, laa majelo lana azenzile iingxaki ezinkulu futhi asazenza iingxaki ezinkulu. Abanye abantu baye baphethe bezibulala ngokubona iipowusti abazibona kuFacebook. Okanye mhlawumbi yinto ebhekisele ngakuye, okanye mhlawumbi umntu kuthethwa ngaye entweni ezowubonwa sisizwe sonke. Umntu aphethe ezibulala ngenxa yaloo maziko onxibelelwano.